Tiriso ya di-camera tsa pabalesego mo dipalangweng tsa dithoto e ka ba le metlhapele e mentsi go akaretsa go laola tiriso ya dipalangwa, go thibela dikotsi le go netefatsa gore dipalangwa di a bolokega, go netefatsa gore go na le boikarabelo le go fitlhelela diphoso tsa balekelapele ga dipalangwa gape di thibela dikotsi tsa go kgatlhana le go fokotsa kotsi ya dikotsi.

Kgatelelo ya batho ba bantsi mo di-taxi-ing tsa Aforika Borwa e bakiwa ke palo e ntsi ya batho ba ba dirisang di-taxi, kgolo ya batho ba ba nang le tlhoko ya go tsamaya go leba mafelong a a farologaneng, mabaka a bakang seemo se ke go tlhoka go laola palo ya batho ba ba dirisang di-taxi le go tlhoka di-taxi tse di lekaneng.

Bapalami ba ka tsaya dikgetho tse di latelang go ipolokela, sa ntlha ba ka nna le kitso le tlhokomelo ya mafelo ao ba leng mo go ona le go tlhokomela dipalangwa tse mabapi, go dirisa dikgokagano tsa go kgokagana, go itsese le go tlhokomela maemo a dipalangwa, go nna le nako ya go kopana le bakgweetsi pele ga go palama le go ba botsa ka dipotso.

Go tsamaya ka baesekele ka ntlha ya tiro go ka tlhotlheletsa ba bangwe go nna le seabe mo setšhabeng ka go fokotsa dikgobalo e ka tlhotlheletsa le go dira ditiro tsa mmele le go kgothaletsa kgotsa le tekatekano e ka nna le seabe mo go thusaneng.

Fa ke ne ka hirisa koloi ne ke tla hirisa koloi ya mofuta wa BMW e e kgonang go charge-jwa ka motlakase gonne e ka fokotsa dikgobalo gape e kgona go ntlafatsa seemo sa tikologo.

Makalana a dithekisi mo Aforika Borwa a farologane ka lebaka la gore a na le mafelo a a farologaneng a a kwa godimo ga ditlhaka le ditirelo tse di farologaneng, go na le mafelo a kwa godimo ga ditlhaka a a kwa ya dinaga tse di kwa borwa jwa Aforika jaaka Maseru, , Mozambique, , Botswana, Tlokweng.

Ke akanya gore di transport-toro di ka tokafadiwa mo setšhabeng le mo magaeng go thusa batsofe ka di-transport-toro tse di kgethegileng, go ba thusa ka ditshwantsho tsa tlhabololo, tswelo e ntle matshelong a batsofe e ka nna go ba tsamaisa ka kganya le ka boitumelo, go kgothatsa kgotso le tekatekano mo setšhabeng le mo magaeng.

Go tsamaya ka baesekele go ka ama boitekanelo jwa mmele le jwa tlhaloganyo ka go thusa go tokafatsa pelo le go fokotsa kgobalo, go kgothatsa boitumelo, go fokotsa kgatelelo le go tokafatsa maikutlo.